Moahisane, ke o eletsa hore ntho ya pele o tlamehile ho ba le bodulo moo mmutlanyana wa hao o tlang ho dula teng. O ka sebedisa mapolanka ho ahela mmutlanyana wa hao ntlonyana ya teng. Empa ntlo ya teng e be kgolo hore mmutlanyana o kgone ho thola sebaka sa ho bapala, hobane mmutlanyana ke ntho tse , ke diphoofolo tse ratang ho bapala haholo. Hape etsa bonnete ba hore o na le dijalo tse ngata ka hare ho jarete ya hao, o na le ditlamatlama tse ngata hore mmutlanyana wa hao o tlo kgona ho ja, o dule o matlafetse le hore kgwebo ya hao e tle kgone ho tsamaya hantle. Ke keletso eo nka o fang yona jwalo ka moahisani wa hao eo. Hore feela mmutlanyana o be le bodulo le dijo tse ngata tse kgotsofatsang. Kea leboha.

Mmuso o ka tshehetsa bo rakgwebo, ka ho adimana ka tjhelete ho bo rakgwebo empa ka tswala e tlase-tlase. Hore bo rakgwebo ba tsebe ho reka tseo ba di hlokang hore kgwebo tsa bona di tsebe ho matlafala.

Ha ho bonolo haholo hore batjha ba ka kgona ho ithuta ka tsa bolemi mehleng ena. Hobane ntlha ya pele, ke hore batjha ba bangata ba se ba dula ditoropong. Jwalo ka ha ba dula ditoropong ha ho na menyetla e mengata di toropong. Jwalo ka bo sebaka sa o ka ithutela temo ho sona, disebediswa tsa teng di ya haella jwalo ka bo diterekere. Batjha ba bangata ba nka temo e le moetlo wa se kgale-kgaleng ha ba enke e le seo ba ka kgonang ho iphedisa ka sona, ha ba e nke e le seo ba ka kgonang ho iphedisa ka sona le hona hore ba ka theha menyetla ya mosebetsi ka sona. Ha ho bonolo haholo, disebediswa tsa teng di tlo hahella sebaka. Haholoholo sebaka sa o ka sebedisa, sa o ka lema teng, bo diterekere, disebediswa di ya hahella haholo.

Ha ke utlwa batho ba bua ka se etsahetseng polasing ya Frederick, ba re basebetsi ba ne besitse mollo kantle mme bane ba phehetse moo. Yaba bosiu haba se ba ilo robala, ba siya mollo, ba siya mashala a ntse a hlenne. Ho bonahala hore ho ile hwa fihla moya nakong eo ba robetseng ka yona, mme moya ha o fihla ke ona o ileng wa butswela mashala ao a neng a hlenne moo. Yaba mollo o namela ka hare ho polasi, mollo o namela dijalong. Yaba tsohle di ya tjha, dintho tsohle di ya senyeha, ka lebaka feela la hore basebetsi ba ne ba siile mashala a hlenne ao baneng ba pheha ka ona. Ke ona ho utlwahalang hore a bakile mollo oo o mongata, oo o sentseng polasi hakalo-kalo. Ke mollo feela o ne o siuwe ke basebetsi ha ba ne ba pheha.

Le kae batswadi ba ka? Ke le letsetsa mohala ona e le ho le tsebisa hore ke a kopong ele e kileng ka e kenya mmusong ya ho tla sebetsa ka tsa temo. Seo ke ileng ka se etsa hore ke amohelwe, ke ile ka ngola lengolo la kopo ka bontsha bokgoni boo ke nang le bona ba ho sebetsa ka temo, ka bontsha le tseo, disebediswa tseo ke nang le tsona bakeng sa temo. Sebaka sa ka se seholoholo sa temo seo ke nang le sona, ka bontsha hape maikemisetso a ka e le ho fedisa bofuma ka hare ho sebaka sena sa rona. Ka bolela hore ke tlo tla ke hira batho ba batjha le ba baholo. Lebaka le etsang ke hire le batho ba baholo haholo dilemong, ke hobane ba na le tsebo haholo ka tsa temo hape ke elelletswe hore naheng ena ya rona ba se ba behellwa ka thoko hangata. Ka hona nna ke bontshitse hore bana le bokgoni mme ke tla sebetsa hantle le bona.

Mongaka ke utlwetse ka insurance mona e teng ya tsa temo. insurance ena e ntse e batla e sebetsa jwalo ka ya lepato. O tlo tla o lefella insurance ya hao ka kgwedi le kgwedi, jwalo ka ha re hlahetswe ke dikgohola ka baka la pula e ngata. Tlanne re lefe tjhelete ya rona ka kgwedi le kgwedi re nne re . Mme ha o hlaelwa ke bothata, wa ba letsetsa mme ba ya tla ba insurance ba tlo lekola bothata bona mme ba bone hore ehlile bo bakilwe ke taba ya dikgohola ka baka la pula. Mme kamorao hore ba lekole ba fumane hore tsohle di jwalo, le hore insurance-eng ya hao o ne o buile hore o kenyeletsa tabeng ya dikgohola. Ebe o tla lefellwa tjhelete ya teng kaofela mme ebe o kgona ho reka dipeo hape o qala hape o jale, mme re tswelepele ka kgwebo ya rona jwalo kamehla.

Ho bohlokwa haholo ho dumella hore ngaka e hlahlobe dikgomo tsa hao. Hobane dikgomo di ntse di tshwana le rona batho, ho na le mafu ao a tshwaetsanang pakeng tsa dikgomo. Mme ha dikgomo di hlahlojuwe, o ka kgona hore o thibele seo ho etsahala. Dikgomo, jwalo ka ha di tshwana le rona batho, ha ho na le e nngwe e nang le bothata bo itseng kapa lefu le itseng, o ka kgona hore e hlajwe nale ho thibela hore e se ke ya tshwaetsa dikgomo tse ding. Ka hona o tlameha ho dumella ngaka hore hanngwe ka selemo e ne e tle e tlo hlahloba dikgomo tsa hao, ho thibela hore o se ke wa lahlehelwa ke leruo la hao, ho thibela hore dikgomo tsa hao di se ka qetelletse di tshwerwe ke lefu le le leng kaofela mme tsa qetelletse di shwele kaofela ha tsona. Ho bohlokwa haholo ho dumella hore ngaka e tle hlahlobe dikgomo tsa hao.

Mongaka, ke na le bothata haholo ho sebetsa bosiu. Ntlha ya pele, ke hore mona polasing ya rona ha re na balebedi, mme ke bona seo se tla nkenya kotsing haholo. Ntlha ya bobedi, ke hore ke na le lelapa mme ke na le lekgabunyane le lenyenyane leo ke le hlokomelang mme sena se tlo baka mathata haholo ha nke ka mo siya hae hore ke tle mosebetsing bosiu. Hape, ntlha e nngwe ke hore ho sebetsa bosiu ho tlo ama tshebetso ya ka ya motshehare mme sena se tlo etsa hore ke fokole haholo motshehare, mme mosebetsi wa motshehare o se ke wa phethahala ka tsela ya tshwanelo. Ka hona ke kopa o tlo ntshwarele, ha ke no kgona hohang ho sebetsa bosiu mongaka. Ha ke bue hampe empa ha ke no kgona, ke kopa o tlo o ntshwarele haholo.

Ke ho kotula diqo tsa poone re di ntshe, re di kotule kaofela re di ntshe ditlhakeng. Ba nke diqo tsa poone kaofela ba di kotule, ha ba qetile moo ba di omise, ba di behe letsatsi moo di tla kgona hore di ome teng. Ba mesarasara ba di behe letsatsing. Kamorao ho sebakanyana kapa kamorao ho matsatsi a itseng ha se di omme hantle, ba di nke ebe ba a kgothola poone ena, ba e kgothola ba e tshela ka hare ho mesarasara. Mme tsela ena e tlo etsa , e tlo etsa bonnete ba hore poone e se ke ya senyeha e dule e ntse e le hantle ka ho e omisa.

Nka etsa mesebetsi ka tsela e latelang ha ke na le serapa kapa dirapa. Kgetlo la pele, sa pele seo nka se etsang ke hore nka hira batho ba fapa-fapaneng. Mokgahlelo wa pele oo ke tla ho hira ke batho ba tlang ho peta mobu, ho phethola mobu, ke hire batho ba tlang ho phethola mobu. Mokgahlelo wa bobedi, ke tlo tla ke hira batho ba tlang ho bula ditsela tsa ho tshela peo, ke hire batho ba tlang ho bula ditsela tsa ho tshela peo hammoho le ba tshelang poone. Kamorao ho moo, ke hira ba tlang ho kwahela, ba tlang ho kwahela ditsela tseno moo ba seng ba tshetse poone teng. Hape-hape, poone ha ntse e nyoloha kapa tsona dijalo tsa ka ha ntse di nyoloha, ke tla ke hira mokgahlelo o mong o tlang ho hlaola, o tlang ho hlaola , o tlang ho hlaola ho ntsha tse mpe mono serapeng sa ka, o tlo sale ho le, ho hlwekile.